Ukuvula iakhawunti ebhanki, yebhanki kwi-intanethi nokuyivula ebhankini ngokobuqu kuya ngemeko yakho okuyo. Uba uyakwazi uba ufikelele ebhankini ngokobuqu kusuke kulungile futhi uba uyakwazi uba ufikelele kwi-intanethi usekhayeni kuba bhetere kakhulu uba uzivulele iakhawunti uhleli endlini yakho ungayanga ndawo.

Ndicinga uba uboleka imali kwiibhanki ezibolekisa ngemali kukhuselekile futhi kunee-terms and conditions ekufanele ukukuba uzilandele ukuze ubolekwe loo mali. Ngexa ukuboleka imali kumama obolekisa ngemali ezalayo ohlala engingqini yakho kungadala ingxabano phakathi kwakhe nawe uba kuyenzeka uba akhange nisisane nina kakuhle kuba ndicinga uba azikho iimpepha eniye nathi nazisayina ukuba nizawubolekana kanjani loo mali.

Abantu sebeziqaphele iiephu zefowuni zebhanki kodwa into endicinga uba iye yenze ityhu zibe zinde kwi-ATM ekupheleni kwenyanga kukuba abantu badinga yona imali eyikheshi ukuba bakwazi uthenga ezinye izinto kuba mhlawumbi abanye abantu abathenga kuwo okanye iindawo abathenga kuzo azamkeli i-electronic payment kodwa zamkela yona imali eyikheshi.

Ukuba nale ngxowamali yimbono elungileyo kuba abanye abantu baye bangazongeli imali xa besebenza imali eyawuze ke isetyenziswe xa kukho iimeko eziqubulisileyo okanye.

Inkampani yeinshorensi yokufumana unyango endiyithembileyo insurance company. Iyakwazi ukuba ikulungiselele uba ugalele imali yokufumana unyango xa uthe wagula okanye wenzakala ngokuqubulisekileyo.

Umqeshi uyitsala le mali kuba iyi-unemployment insurance fund. Yimali eza kongiwa ibekwe njengoba usasebenza uze uthi mhla impangelo yaze yakuphelela nganoba sesiphi isizathu ukwazi ukuya kwisebe lezabasebenzi department of labor ukwazi uba ufike phayana ukleyime le mali ibimane itsalwa emrholweni wakho.

Andiphatheki kakuhle tu xa ndisiva le ndaba yoba.

Isiqinisekiso mmama, oza kufuneka usinike sona apha ebhankini ngamaphepha obhaliswa komntwana esikolweni esi azawuthi ayofunda kuso xa efumana ukubolekwa imali yibhanki. Isiqinisekiso esiqinisekisa uba umntwana ubhalisiwe esikolweni futhi ubhalisiwe ukuba uzawube efundela intoni. Sizawuthi ke ngoku sisjonga uba umntana ubhalisiwe, ibhanki izikwazi ukuba iprosese ukukuboleka imali yokusa umntwana esikolweni.

Indlela ongayityala ngayo imali ekhuselekileyo futhi engaba nombuyekezo kukuba uye kwibhanki yakho oyisebenzisayo ucele uba bakuchazele ngee-investment account ezine-interest ephezulu. Uyawuthi usowufumana ingcazelo ngezo akhawunti uyazi ukuba ukhetha eyiphi uze uthi utyale imali yakho.